Ditlamelwana tsa pholo tse di tlamelwang pholoso. Ya ntlha, dikopano tsa kalafi, thuto ya botsogo, ditlhotlhomiso le ditlhare tse di tlamelwang ke puso le tlhokomelo ya maikutlo le kgakololo.

Ditso tse di tsamayang ka bosetšhaba gantsi di ikaegile ka tlhokomelo ya lelapa fa ditso tsa bo motho ka bongwe di na le mekgwa ya tlhokomelo e e tlwaelegileng. Malapa a ka thusa ka ditiro tsa letsatsi le letsatsi go beela matshelo leitlho le tshegetso ya maikutlo, ditšhaba di ka nna tsa di a tlamela ka ditiro tse di sa tlwaelegang, mananeo a tlhokomelo ya nako e telele le ditirelo tsa botsogo.

Mo tikologong bagodi ba tlamelwa ka ditshebeletso tsa botsogo, dikopano tsa boitlosobodutu, dijo tsa mahala, madi a botsofe, tshegetso ya di kereke le mekgatlho ya loago le diphologolo tsa bagodi.

Bagodi ba tlhokomelwa mo old age homes day care centres le ditleliniki ba newa tlhokomelo ya botsogo, dijo, borobalo, boitlosobodutu le tshegetso ya maikutlo ditirelo dingwe ke tsa mahala ka puso mme, tse dingwe di a duelwa bogolo jang mo mafelong a poraefete.

Puso e thusa bagodi ka madi a botsofe le tlhokomelo ya botsogo. Mme, mathata ke gore madi a kwa tlase, mafelo a tlhokomelo a se kae le badiri ba tlhokomelo ba sa lekana e ka tokafadiwa ka go oketsa madi, mafelo le badiri ba tlhokomelo.

Phenšene ya puso e thusa bagodi ka madi a motheo go tokafatsa matshelo a bona. Mme, ka gonne e kwa tlase boleng jwa botshelo jwa bone bo santse bo lekanyeditswe.

Go dira kopo ya phenšene ya bagodi motho o ya kwa ofising ya SASSA ka setlankana sa botlhlego, setefikeiti sa botsalo le dipampiri tsa madi, a tlatsa foromo, fa kopo e amogelwa phenšene e romelwa mo account-ong ya banka kgotsa ka poso.

Phenšene ya bagodi e thusa go fokotsa morwalo wa madi mo lapeng le mo batlhokomeding, ka go thusa ka dijo diaparo le kalafi. Mme, ka gonne e kwa tlase ga e fetse matshwenyego otlhe.

Motho o simolola go amogela phenšene ka dingwaga tse sixty ka gonne, ke dingwaga tse di tlwaelegileng tsa botsofe. Fa motho a simolola go tlhoka bokgone jwa go itlhokomela le go nna le ditlhokego tsa botsogo tse di oketsegileng.

Go thusa batsofe ba ba sa kgoneng go ya dipetlele go ka dirwa ka kalafi ya mahala, mobile clinics, phenšene e e oketsegileng, tshegetso ya dipalangwa le ditleliniki tsa letsatsi mo metseng.